Tanihi munhu loyi a nga yimba mina a ni vona mfumo a wu fane wu wu endla leswaku ku thola ku thola vanhu vo vo karhi ka fomo ku chekisisa i ku himpela ku munhu loyiwani u endla swilo nawini na hikuva loko va kha va endla swilo nawini swi famba kahle va cheka cheka a swi ta hunguta na ma ri na mafu mo tala ma endlekaka hikuva loko munhu a endla swilo swi ri nawini a nga endliwe swo scammer scammer swi famba kahle loko mfumo wo endla u endla nawu wo tiya wu tiyisa nawu ku ri u lava ku munhu loyi a endla a yimisa.

Mina a ndzi ta tsakela ku sweka tihove ku xin'wana a ndzi ta tsakela ku sweka xona na tshopi loko ndzi chekini ka swilo leswiwani ndzi vona swi nga karhati ku swi lungisela swo fana na tihove a ku tseleka mati ku titshega titwa a ndzi vona swi nga swi nga swi nga teki na ku endla tshopi teka kwembe tshemba ndzi tsema na tsemelela a swi olovile.

Exikolweni ndzi nga vula leswaku vadyondzisi va fanele ku dyondzisiwa ku tirhisa tindzimi to hambanahambana va nga yimi eka ririmi rin'we kasi eti emintirhweni ku fanele ku va na tindzimi to hambanahambana laha ku tirheni ko va ku ri na tindzimi ta ku hambanahambana.

Ah mintirho ya vavasati hi ku ya ndhavuko wa hina vatsonga kumeka xo ku ku endla xo ku ndyangu wa kukuriwa emutini ka dyiwa naswona muti wu basile i loko ndzi cheka la ndzi humaka kona swi le ku tirheni ku swa ha tirha tanihiloko ndzi ri munhu wo huma eka mindhavuko ya ha tirha vavasati va sweka va hlantswa va endla swilo leswi hinkwaswo.

Tindlela to sweka khale a ku swekiwa ngopfu na hi ku tirhisiwa ka ka mbita hi ya ku tirhisiwa mbita ma laha ndzi tshikile eka nkarhi wa sweswi a ta ha tirhisiwi a ta ha tirhisiwi ku sweka hi mbita masiku lama a ta ha tirhisiwi xikhale xi fambeni.

Ndhawu leyiwani ya ya fanela nawu la ku swi ta eka swa vukati ke kumbe loko ndzi yi languta ndhawu leyiwani ndzi ta yi fikelela na le kusuhani na a yi le kule ke naswona timali leti ndzi nga ta ti hakela a yi talangi ngopfu na mali leyi ndzi nga ta yi hakela yi njhani yo.

Wa ku i ku va ku hlanganisiwa vavasati eka swiboho xin'wana xi nga va ku kahle i ku va milawu leyi nga endliwa yi cinciwa milawu mila leyiwani swo leswaku yi nga kandziyelana i rimbewu lerin'wani naswona xin'wana a dyondza dyondzo ni vutlhari bya ndzhaka ku dyondzisa vavasati na vavanuna nkoka wa ku ringana.

Mhaka leyiwani ndzi vona yi ri kahle swinene hikuva leswo munhu a teka malembe a ha rila matshan'wini a yi pfa yi endliwa yi yi koma leswaku mara a ta kota ku ya emahlweni na vutomi leswaku a nga hleketi ngopfu hi swona.

Lexi ndzi nga xi vulaka mina i ku va vanhwanyana loyi a kota ku sweka na ku hlonipha nuna Loko nsati a kota ku hlonipha nuna a n'wi komba rirhandzu kumbe vukati byi fika byi humelela kahle.

Mindhavuko yo hambanahambana swi nga vula ku va ku va hi nga endliwi hi nga endli swilo swin'we tanihiloko hi hlanganile ndhavuko vhela ku ri vanhu va vatsonga va na ndhavuko wa vona then vavenda va na ndhavuko wa vona mapedi va na ndhavuko wa vona ku swi vula ku hambana swi vula ku ri ku va hi nga endli swilo swo fana tanihi na hi ri vatsonga ha cina hi mbala xibelani ivi lava va le Venda vambala swa marinde va endla yini va ti cinela va endla swi xigombela.

Loko swi ta eka vatswari tatana na manana tatana na manana va fanele va kurisa vana hi rirhandzu ni milawu ya xichavo xichavo swin'wana u fanele ku swi endla ku nyika swilaveko swa vutomi hi nga katsa mhaka ya swakudya na ti ndzavisiso ni vutlhari xin'wani ku pfuna vana ku tshama hi ndlela leyi tengeke vana va dya vana va hlayisekile xin'wanyana ndzi nga xi vulaka ku pfuna vana ku ti vona leswaku i swilo swa nkoka swa ndyangu.

Mina lexi a ndzi ta xi endla loko a ala a ndzi ta kuma a ndzi ta zama ku kombela van'wana vanhu va zama ku n'wi hlamusela hi ta nkoka wa ndhavuko wa hina if swi nga koti ku n'wi cincisa miehleketo ahh ndzi nga n'wi byela leswaku hayi leswiya swi lavaka swi lunghile a ndzi nge n'wi fositeli n'wananga a ndzi ta gina a ndzi ta amukela leswaku nakona loko a ta va a yile exibedhlele swi tava a swa ha hlayisekile u ta va a yimbile.

Munhu loyi a ndzi a ndzi lava ku fana na yena i Thomas Chauke loko na ha ri tsanana a ndzi swi navelela leswaku ndzi nga fana na Thomas Chauke ndzi hamba ndzi chaya tikatara ndzi va na vavasati va vantlhanu naswona ndzi va ndzi ri munhu wo xiximiwa swinene ndzi tlhela ndzi va ndzi dumile ndzi tiveka na le America ndzi va ndzi tiva na le France va swi vona ku mina na yi tiva katara.

Ku hlamuseta nkoka wa mavito swi komba laha ni humaka kona.

Ku na swikhongelo swi endliwaka leswaku ku tiyisisiwa eka Xikwembu leswaku hi amukela n'wana lowuwani naswona hi khensini ha khensa Xikwembu ku va u hi tisele munhu un'wana wuntshwa.

Tshopi ra ndhavuko laha ku tirhisiwaka makwembe na mugayo na chukele ku endla tshopi tshopi kwembe ra vatlavatliwa ri inana.

Swa ku mi swi endlisa ku yini ku va mi kota ku ku ku ku lunghisa naswona loko munhu o va a lava ku ku va murhangeri hi tihi tidyondzo leti a faneke a ti teka.

Vana va fanele ku tiva ku vulavula na ku hlaya cause leswiwani ku ku vulavula na ku hlaya i swikili swa vutomi swi nga ta hanyisa munhu naswona loko munhu a kota ku hlaya ni ku tsala ririmi ra vona kahle leswaku va ta kota ku swi hundzisela mahlweni eka rixaka.

Ni vona swi ri na nkoka na ku mbala mpahla ya ndhavuko wun'wana leswi kombaka ku ri na wu hlonipha ndhavuko luwani mara ni ndzi nga rivali na mina ku mbala ndhavuko wa mina swi na nkoka swi komba ku na wu xixima na wu hlonipha mara ndzi nga rivala na ku mbala .

Vanhu van'wani ku va ku za va nga pfumeli eka Vukreste i ku va vafundhisi van'wani va lava ngopfu mali van'wani va u boheka ku nyikela mali hambi u ri hava u boheka ku ya lomba mali leswaku u ta kota ku nyikela hi swona swi endla ku van'wani va nga pfumeli eka Vukreste ku van'wani va vanhu va kona a va ha lavi ku tirha va lava ku dya mali hi swi swa vukereke.

Khale loko va va gangisa a va teka xinepe va ya ku lavela va ku ku na munhu wa so so va ku gangisela hi xi hi xinepe va ka mhani hi vona kumbe va family hi vona a va ya vulavula na ndyangu luya va ku hayi hina hi na jaha and xinepe xa xa yena hi leyiwani kumbe va vulavula na loyi wa jaha va ku ku na ntombhi ya so so va n'wi komba na xinepe xa kona khale a ku tirhisiwa xinepe.

ni vona leswaku leswi a va swi endlisa swona khale a fa va swi endlisa swona na sweswi. Sweswiwani hi tirhisa ngopfu xilungu masiku lama ku tele ngopfu xilungu vhele wanuna wa nghena hikwalaho ka xilungu hi kopela lava le handle vo ta hi le ka matiko mambe hi kopela ka vona hi swo swi onha ndhavuko a wa ha landzeleriwa swona.

Swakudya swa leswi nga tala chukela na swakudya leswi nga na ngopfu mafurha swakudya swa mafurha na swakudya leswi nga tala ngopfu chukele swakudya swo tala ngopfu mafurha ku fana na ti-takeaway swo fana na swi ti-KFC na ti na tinyama leti xaviwaku.

xana u nga pfuna njhani ku tlhantlha mhaka leyi? Ndzi nga tshama ehansi na vona ndzi va ndzi yingisela hinkwavo ndzi nga teki masayiti ni kota ku tiva ku inani xiphiqo xi le kwihi.

A ni voni ku ri mhaka leyi olovaka loko munhu a suka eka ndhawu yin'wana mi ri swin'we hi ku ndhawu yin'wana na yin'wana yi na milawu ya yona. Mi nge fiki mi hanyisa leswi a mi hanyisa swona le kaya swi la mi kuma ku xikombiso mi chayisa ngopfu tiradiyo mi fika mi ya ka ndhawu yin'wana swa tihuwa a hi swa kona se swi ta endla ku mi nga swi nga .

Rhengu leriwani rhengu leriwani a hi ndlela ya kahle hi ku lava vo tshika va susana nkani loko vo dlayana ke vanhu va tshamisiwa hansi va vulavurisiwa munhu a nga teki masayiti.

Xana u nga lwela njhani vurhangeri bya vavasati vavasati na vona i vanhu a hi chekeni lomu makaya ma hina vanhu lava rhangelaka va yi rhangelaka mimiti leyi i vavasati leswaku na na vona va nga va varhangeri lavanene hikuva loko mi chekile lomu makaya ku fambisa ka vavasati va na vurhangeri bya le henhla ku tlula hina vaxinuna.

Eka xiyimo xo fana na lexiwani ndzi nga hatla ndzi nga ringeta ku pfuna va mukhuvuriwa loyi a nga wela ematini leswaku ndzi n'wi humesa loko ndzi vona ku swa ndzi tsandza ndzi ta byela mfundhisi mfundhisi hi hatla hi kuma mpfuneto laha hi nga hatlisaku hi report-a mhaka leyiwani.

A ndzi swi kota ku hlaya xivongo xa ka hina kambe se sweswi a ndza ha swi koti munhu loyi a ndzi dyondzisile i kokwani naswona a va ndzi dyondzisile ndza ha ri tsanana ku ya mahlweni a na ha zanga ndzi swi pfuxeta se xivongo xa ka yena ndzi xi rivele.

Ndzi nga hlamusela hi byalwa lebyi vitaniwaku xikwembu veri xikwembu ndzi teki, laha ku mikisiwaku yeast ku tirhisiwa na na xinkwa na chukele ku laveka na mati swi tsalekiwa potweni swi inaniwa swi hetelela swi cheriwa a bakitini hi xa mundzuku byi va byi lunghile.

Ndzi nga hemba a ndzi se tshama ndzi tshunela etingomeni kumbe laha ku phahliwaku swikwembu, swakudya leswi dyiwaka laha ku phahliwaka swikwembu a ndzi swi tivi hikwalaho ka ku a ndzi se tshama ndzi tshunela inkomu.

Vuhlalu ku na lebyiya byi rhungiwaku, vuhlalu na mina a ndzi koti ku byi twisisa hi ndlela leyinene hikuva swa tin'anga a ndzi swi tivi.

Mina ndzi nga n'wi byela leswaku munghana hi khensa xikwembu va u fikisile malembe lawa u nga khowa u nga khoma mona namuntlha, a hi vanhu hinkwavo va ku fikisaka malembe lama naswona va va ti hlayisile naswona va va va basile ku fana na wena, ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku munghana u nga tshiki ku tlhogomela vatswari na hina loko hi ri vanghana va wena u nga yi rivali ku va u khoma malembe lama a swi vuli leswaku wena i fe i hi rivala, malembe yo ku tsundzuxa ku sweswi i khoma mangani naswona vutomi byi ya kwini ndzi nga vula leswaku munghana kula u ringana na ndlopfu inkomu.

Tanihi loko ndzi ri n'wanuna mina ndzi ti rhandzela mincino ya makhwaya ni rhandza mincino ya makhwaya hikuva ndza swi kota ku ba khwaya swinene, ndza swi kota ku ba khwaya ku ninginika misava yi ndzinginika macinelo ma mina ma makhwaya i ma xiyimo xa le henhla ngopfu naswona ndza tiveka swinene leswaku nenge la wa biwa.

Ndzi nga n'wi byela lexi leswaku xibelani xi mbariwa hi vanhu va xisati naswona loko ku ciniwa xibelani ku na tinghoma ta Xitsonga leti ciniwaka hi tona, munhu u cina xi wa sakamela, ku na switayele va swi baku hi xibelani ndzi nga vula leswi ndzi nga vula leswi ndzi ri karhi ndzi n'wi komba ti ti-video a va a ri karhi a kha a vona.

Nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko eka rixaka ra hina Vatsonga i ku va hi tiva timitsu ta hina i ku va hi tiva leswaku Vatsonga i vanhu va njhani naswona Vatsonga va huma kwini, i ku va hi tiva la hi humaka kona i ku va hi tinyungubyisa hi ririmi ra hina kumbe hi rixaka ra hina.

Ka wo hlayisa tirhesiphi ta ndhavuko i ku va a kota ku sweka swakudya swa ndhavuko leswaku na yena a ta kota ku dyondzisa loko se a ta va na ndyangu, a ta kota ku dyondzisa ndyangu wa yena leswaku swilo swa so swi swekiwa njhani ku fana na tshopi na xigwimbi na xiphaxo.